Xa usenza umsebenzi owuthandayo, okonwabisayo, kukhona usebenza kakuhle. Futhi awufane udineke emsebenzini. Wena indlela o-productive ngayo iyazondlula ezabanye abantu abawenza lo msebenzi kuba befuna imali ngoba wena kuwe le nto ingathi unikwa ithuba lokuba ubhakhe xa ungumntu othanda ukubhaka. Uyayithanda le nto futhi uyenza ngentliziyo yakho yonke. Kubalulekile umntu enze into ayithandayo, ngaloo ndlela asizofumana abantu abaphatha abantu kakubi emisebenzini, baxabanise emisebenzini, bagxothise abantu, bafune ukubuswa ngokuba bona banezikhundla emisebenzini. Kaloku basebenzela imali. Umntu owuthandayo, uba noxolo.

Xa kuthethwa ngemidlalo yebhodi ndiya ndicinge kukho umdlalo obizwa Thirty Seconds. Kuloo mdlalo lowo umntu uyakubonisa le nto athetha ngayo, wena kufuneka uyichaze ukuba yintoni na leyo. Le nto ibonisa uba ingqondo yomntu ibanzi kangakanani na ngoba kufuneka ucinge wena, ucingele nalo mntu udlala naye ukuba xa ndiza kuthetha umhlawumbi ngemozulu, kufuneka umbonise ngezenzo le nto uthetha ngayo ukuba yimozulu. Loo nto kuwe ithatha ukukubonisa uba ungumntu okwaziyo ukulungiselela umntu, ungumntu okwaziyo ukucacisa, kufuneka ukwazi ukucacisa kakuhle. Ndiyithanda kakhulu.

Bangahamba becoca imizi yabantu, benze iigadi, bavase iimoto zabantu. Bangavasa neemethi, neengubo zabantu. Loo nto ingabagcina besegazini, besemandleni ngoba kaloku bazawube besenza umthambo, i-exercise.

Bangathatha ii-walks bahambe, umzekelo, umgama othile. Bangadibana bafunde iincwadi. Bangadibana banikane amacebiso ngokupheka izinto ezisempilweni, ukusela izinto ezisempilweni, ukukhulisa abantwana, izinto eziluncedosapho ezisempilweni.

Andiyazi i-rugby, andinawuxoka ndithi ndingaza nowuphi na umthetho. Hayi, andiyazi uba ndingathi makuthini.

Ingqondo iyavuleka xa usenza imidlalo, xa ungumntu wezemidlalo ingqondo iyavuleka. Futhi nokukhathala, awukhathali ngokwasengqondweni, ngokwasemzimbeni, ngoba umzimba wakho sowuqhelile ukuba ube active. Bangafunda lukhulu.

Ukunyuka intaba ngomnye umthambo obalulekileyo kakhulu. Kuhle uba uphefumle laa moya wasentabeni nalaa moya waphezu kwentaba. Kuhle for umzimba womntu wonke.

Imidlalo yakudala kungalunga uba ibuye ezikolweni khona kuze kuzokwazi ukhe kubekho ii-competition phakathi kwabazali nabafundi. Bazobonisa nabo abazali izakhono zabo ngoba le midlalo bayidlala kuqala bona.

Ndingalinda ukuwudlula lo ngoba andibazi abadlali bombhoxo bangaphandle ngoba umbhoxo andiwazi.

Andinawulunga kwaphela ukuba ngumdlali webhola ekhatywayo mna, andinawulunga tu. Andiyithandi nebhola ekhatywayo futhi.

Sasidlala ugqaphu. Kuthathwa intambo, kukho abantu ababini abazawubamba le ntambo bayibethe. Kubekho lo omnye uzawungena apha phakathi okanye ababini, kwakusenziwa zonke iintlobo apho. Kwakukho into yayibizwa ngamadzedze, andiyazi nokuba ibizwa njalo na kwindawo ezininzi. Kodwa leyo ufika wenze, unqumlise imilenze, iinyawo uzinyuse uthini kodwa yayimnandi. Kubekho kwakusithiwa ngumshinxi. Kuthathwa iikawusi, i-pantyhose, uyisike uyenze ibe nde. Kubekho abantu ababini abangena phaa kuyo bayibambe. Kukho lo ozawungena yena enze izinto adume ngazo apha kuyo phakathi, intambo le. Kubekho oo-black toti. Wawugibisela iitoti, omnye uzawuchola ke lebhola akubethe ngayo. Umane udakha uhambe uyobeka iitoti ude nizibeke kakuhle ezi toti neqela lakho. Yayiminintsi, oondize, kuthiwa hide and seek ke ngoku.